Dilo tse dingwe tse di sekasekiwang ke dibanka ga o kopa karata, ke gore ba sheba gore o na le mengwaga e le kae, a wa qualify-a for karata ewa. Ba batla maina, mengwaga le gore o bereka kae, o dira kae mmereko.

Ga o tsaya karata ya go dirisa madi a sekoloto, tse dingwe tsa dilo tse o tshwanetseng o di shebe pele ga gore o tsee tshweetso ke diperesente tse tla be ba di batla le dikgwedi tse ba re o kgona go patala ka tsone o bo feditse, o shebe le gore ba go naa bokae ka diperesente tse di feng le gore a o tla kgona go ba duela ka nako e ba reng ba go fa yone, ebile o lekantshe pele ga gore o tseye tshweetso, o lekantshe le dibanka tse dingwe o bone gore bone diperesente tsa bone le dikgwedi gore kgotsa dijara tse ba re ba tla be ba dintsha gore o ka duela ka tsone di lekana le tse di feng, di farologana jang diperesente tsa bone le melao ya teng.

Tse di tlwaelegileng tsa go ditla fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, ke gore o bo sa duele madi a a lekaneng kgotsa a ba wa dumelang bone jaaka banka ko mmerekong wa gago kgotsa ba go duela madi a mannyane kgotsa a ka fatshe ga se banka e se shebileng. Ba shebe le histori ya gago kgotsa o na le histori e ntle kgotsa ona le histori e jang, moragong ga o kile o adima tšhelete kgotsa ga o na le diakhaonto a o di patala sentle. O di duela sentle kgotsa o na le mo o sa dueleng, o na le account-o e o e kolotang o senang sekoloto le yone.

Kwa ba gore pele ga gore o dira karata ya sekoloto ko go itse gore o tla kgona go e duela ka nako metlha le metlha ene o tla kgona gore diperesente tse ba fang tšone o tla di kgona le tšone. O ka se tlodise gope, o ka se dule dikgwedi kgotsa dijara o sa e duele. Ke tšone le gore ga o busa tšhelete ka nako o nna le histori e ntle e ka se go affect-ng mo bokamosong ba gago. O tla dula o kgona mme ka nako tsotlhe se se botlhokwa ke gore tsaya se o tla se kgonang, o lese se o ka se se kgone. O itse gore o tla kgona go se duela. Go se ka nna le sepe se se go senyetsang bokamošo ba gago ga go tla mo tumalanong ya go duela sekoloto sa karata ya

Batho ga ba batla karata ya sekoloto, ke nagana gore se se botlhokwa ke go sheba gore a o tla e kgona na. Ene a o e tlhokela seo se se tshwanetseng. Ba se ka tsaa dikarata tsa sekoloto hela for dilo tse di seng botlhokwa ka nako tsotlhe. Ga o dira karata ya sekoloto a e nne for selo se se botlhokwa. E se ka nna for dilo fela tsa monate kgotsa tsa bophelo bo bo